Ee, nka merogo mengwe e e sa itsegeng thata mo go e mengwe.

Ke rata go le tlhalosetsa ka maungo a a farologaneng jaaka jaaka dipanana le diapole. Diapole le dipanana fa o di jala, di tlile go tsaya nako e telele gore di gole gore di kgone go jewa, fela dijalo tse dingwe jaaka bo distrawberry, tsona fa o di jetse o kgona go dija morago ga nakonyana fela, fa e le dipanana le diapole tsona, o dija morago ga sebaka.

Fa o jala ditamati, o tshwanetse gore o o lebe mo o batlang go jala ditamati mo teng, gore a gona letsatsi le le ntsi kgotsa go na le letsatsi le le nnye, morago o lebelele ya mmu gore a na ke e ntsi kapa ke , morago ga mowe, o lokela ditamati tsa gago, o o baya ditamati tse e le goreng di nonofetse, ke bolela ka dijalo dijalo tse e leng goreng di santsane di ntse sentle, o di jala gona foo for dibeke tse tse tharo kgotsa tse robedi, wa dijalwa gona foo.

Rooibos-o e jalwa mo e le goreng go na le metsi a e le goreng a nowle ke mmu o montsi ebilane mmu o ke mmu wa santa ka dikgwedi tsa pula kgotsa tsa mariga jaaka May le June. Go kga rooibos-o gantsi e ka December le February fa dijalo di le one to two ka di meter-a ka botelele ba teng.

Ka rooibos-o re kgona go dira tee, tee e le goreng ga e na caffeine e ntsi, e diriwa ka metsi a bollo le ka sukiri, gape gape yona rooibos-o e kgona go go dira gore o itekanele mo mmeleng, o sa ba le bolwetsi ba pelo le immune system ya gago e kgone go bereka sentle.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-o ba lebaganeng le tsone, ke madi a tlhaelang go reka dipeo le di diriswa dipula, le tsone tse di sa tleng ka nako, go tlhaela ga metsi a a lekaneng, mme di lokisiwa ka go kopa thuso ya madi go tswa go puso, le go dirisa mekgwa ya go boloka metsi, gape gape le go dirisa dipeo tse di sa kgoneng go lwatsa batho.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno, ke dipula tse di sa tleng ka nako le go fetoga ga seemo sa loapi, go rekisa maungo ka ditala tse di kwa tlase ka ntlha ya go tlhaela ga maduo, go tlhaela ga metsi a a lekaneng le go dirisa metsi a seng a siame.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

Dipanana dijewa thata mo mafatsheng otlhe, diapole, dinamune, le diterebe, eleng mango, mango, di jewa thata ka gonne di na le dikotla tse di botlhokwa jaaka vitamin C di le potassium-o, di kgona go bolokwa nako e telele, di dirisiwa go dira dijo tse di tshwanang le di juice le jam.

Ditamati, ditapole, dieiye, di carrots-e di jewa thata mo lefatsheng lotlhe ka gore di na le .

Dithoro le mabele di na le seabe mo temothuong ya gompieno ka gore mabele a kgona go dirisiwa ke dinonyane, dikgogo, le tse dingwe di kgona go ja mabele, mme mabele a na le dikotla tse di rileng ke dijo tse e leng goreng di dira gore motho a kgone go nona, a kgone go ba le mmele o o ntseng pila. Dithoro tsona le tsona di tshwana fela le mabele di meroba gore di dire motho gore a nne a itekanetse.

Wine farming ke temothuo ya go lema diterebe go dira wine. Diterebe dijalwa ka mokgwa o kgethegileng go dira gore di nne le tatso e e kgethegileng, go na le mefuta e e kgethegileng ya diterebe tse di dirisiwang go dira wine jaaka melody, Chardonnay, diterebe di kgobokanya ka nako e e kgethegileng.

Go lemiwa ga rooibos go thusa gore go nne le mefuta e farologaneng ya ditshedi le gore go sireleditswe tikologo ka go boloka metsi, go thibela go fuduga ga mmu, go boloka tikologo e e sa kgobokanyang le go dira legae la dinonyane, go dira dijo tsa ditlou, go o ka ditshedi tse di kotsing, go fa batho e dirang gore mmele wa bona o nne o itekanetse.